Ke go sheba gore motho o amogelang kopo, ke motho o o maleba le dingwaga di a moletla. Le gore a sa nna le di-interest-e tse di ko godimo.

Ba sekaseka gore a ke motho o o maleba le dingwaga tsa gage, a ke dingwaga tse di maleba gore motho a be le karata.

Fa o na le sekoloto ba sheba gore sekoloto sa gago ke bokae ebile o ntse o se patela jang le gore a o motho o e leng gore o patela dikoloto tsa gago pele ba go direla kopo e nngwe.

Go sa kwale maina a gago sentle le go kwala nomoro ya gago ya matsalo sentle.

Fa o dira karata o tshwanetse o e tlame ka gore o tla e patela kgwedi le kgwedi, le gore fa o sa e patale ka nako ditlamorago ke gore sekoloto se a oketsega gape le gore di-interest-e le tsone di ya ko godimo.

Ke nagana kitso e tla fiwang batho ke go ba bolelela ditlamorago tsa go sa patale madi ka nako le gore e tla feleletsa e amana yang le bone mo nakong e e latelang.

Ke nagana ke mokgwa wa go itlama, le go kwala fatshe gore o tla kgona go patala, le gore o a bereka le gore ba tla kgona go tsaya madi a bone mo karateng ya gago.

Ke fa go na le madi a a tsenang mo karateng ya gago le fa o sena madi ao. And-e madi ao a dula a le teng go tla tswa mo go wena gore wa berekisa kgotsa jwang.

Madi ao a tla dula a le teng mo karateng ya gago. Go tla tswa mo go wena gore a wa berekisa kgotsa jwang.

Ke akanya gore banka ba na le ditumalano le batho.

Ke nagana fa ba tla check-a gore, ke nagana fa ba tla lebela gore o na le nako e kae o berekisa banka ya bona le gore o tlhola o tsenya madi mo bank eng eo.

O ka kgona go dirisa banka e o tlwaetseng go e dirisa, go etsa dituelo ko dinageng tse di kwa ntle go ntsha tšhelete go sena madi a e leng gore ba go charger o ne.

Forex-e ke nngwe ya tsela tse eleng gore o kgona go dira madi a mangwe ka yone. Fa o batla go dirisa forex-e o tshwanetse go dirisa di-App-e tse dingwe le go kopantsha karata ya gago . Mme fa o dirisa forex o tshwanetse go itse go bala graph-o e ba go fileng yone go e tlhaloganya gore e berekisiwa yang gore o kgone go dira madi ka yone.